Efunekako ukuze umuntu akghone ukuvula i-intjhorensi bekayithole. Kutjhinga emazikweni afaneleko, atlolisiweko, anikela ngama-intjhorensi. Kanti kanengi unikelwa yoke imininingwano yakho, bewuhlathululelwe bona isebenza bunjani i-intjhorensi leyo.

Iforomo lokuvula i-akhawunthi, ligcwaliswa ngokuthi ufake imininingwano yakho yoke. Uveze imali oyirholako, bewukunikele ngobufakazi bokuthi ufumana malini. Lokhu kusiza abantu abakuvulela i-akhawunthi bona bazi bona bangakunikela i-akhawunthi leyo namkha awa.

Imalimboleko yokufunda yimali enikelwa abafundi, bona bakghone ukufunda emazikweni aphakemeko wezefundo. Imali leyo isebenza ukubhadela iimfundo zomfundi, ngeskhathi azitlolise ngaso eyunivesithi. Kanti imali le, ibhadelwa ngemva kweminyaka umfundi sele aqedile ukufunda. Kanti kanengi iba nemalinzalo nawuyibuyiselako.

Hlangana nezinye zeenlilo zabantu ababoleki imalimboleko, kukhutjhulwa khulu kwentengo tjhuguluko. Nokwenza bona ngeskhathi nasoyibhadelako imali leyo, iba phezulu khulu. Nokwenza bona kube budisi bona, umuntu akghone ukuyibhadela yoke ngeskhathi abekelwe sona.

Iye bukhona ubungozi ngokusetjenziswa kwe-inthanethi, ukubhadela iindleko zeyunivesithi, namkha zamaziko aphakemeko. Lokhu kubangwa kukuthi mvanje sekunabogalajani abanengi, abenza ubukirikitjani kuma-inthanethi. Kanti kanengi bakwenza ngokuthi bakghone ukweba imali yomuntu, ngaphandle kwemvumo yakhe. Ngokweba imininingwanakhe, namkha bazenze inga bangumuntu loyo ekubeni abasuye.

I-mobile wallet, isebenza ngokuthi ukghone ukuthumela omunye umuntu imali, ngokusebenzisa i-app yebhanga. Namkha ngokusebenzisa iinomboro zakhe ezitloliswe nebhanga. Imali le, uyakghona ukuyithola kuma-ATM kuya ngokuthi usebenzisa yiphi ibhanga.

Imihlobo yeentokfela, engizaziko nezande khulu endaweni yangekhethu. Ziintokfela zokunikelana ngokudla, namkha iintokfela zokunikelana ngemali. Kanengi okwenzekako kukuthi, abantu bayazitlolisa, babeke imali ekuthomeni komnyaka, bese nakuphela umnyaka bayahlukaniselana imali leyo. Namkha bakhambe bayokuthenga ukudla, bese bayahlukaniselana.

Zibasiza khulu iintokfela abantu bona bakghone ukubulunga imali. Lokhu kunjengombana, babulunga imali nakuthoma umnyaka. Babelane yona nakuphela umnyaka. Lokhu kusiza ngeendleko zongezelelwa kwentengo. Namkha kusiza nangokuthi, umuntu nakafuna imalakhe yama-bonus ekupheleni komnyaka ayibekele ngeqadi, akghone ukusebenzisa leyo ayifumane kustokfela.

Ubuhle bokutjala imali emkhakheni wezokwakha kukuthi, kuzokusiza bona uzakhele ikhaya lakho olithandako. Namkha ukghone ukuthenga indlu edrobheni, namkha eendaweni zemakhaya. Lokhu kuzokusiza bona ukghone ukubulungela umndenakho imali, ubatjhiye nekhaya elifaneleko.

I-itjhorensi ibhadelwa ngokuthi umuntu bamdosele imali ebhanga, qobe nyanga. Namkha atjhinge ezikweni lelo, elimboleke itjhorensi ayokubhadala khona, qobe nyanga.

Istokfela, kulihlelo kanengi elingenelwa babantu eendaweni ezihlukeneko. La babulunga khona imali umnyaka woke. Babelane yona ekpheleni kweemnyaka. Imali le, kanengi ibuya inenzuzo engeziweko, nokwenza bona abantu bakghone ukubulunga imali.

Nange umuntu alahlekelwe likarada lakhe lebhanga. Into angayenza kutjhinga ku-app yakhe alivale, bona kungabi khona umuntu owenza ubukirikitjani ngalo. Okhunye godu ungafowunela ibhanga, ubabawe bona bakuvalele ikarada lelo eletjiweko, namkha elilahlekileko. Kwesithathu ungagijimela ebhanga ubike bona ulahlekelwe likarada, kanti bazokusiza bona balivale.

Iinzuzo zokusebenza imali kamaliledinini i-money mobile, isiza ngokuthi, ukghona ukuthumela imali ngofunjathwakwakho. Namkha ukhuphe imali ungakaphathi ikarada lakho le-bank.

Nange umfundisi alisa iimfundo zakhe kungakafiki iskhathi lapha abhadalelwa khona. Lokhu kuzokuba nomthelela omumbi khulu, kanti kungenza bona ekukhambeni kweskhathi abhadele imali engeziweko. Okhunye godu, kuzokufaka ibizo lakhe emarekhodini wabantu ababhalelwa kubhadala iinkolodo ngefanelo.

Ubungozi obungavelela umuntu osebenzisa amahlelo wedijithali ukubhadela iinkwelede, kukuthi angakalatjhwa babantu angabaziko. Kungasetjenziswa imininingwanakhe ukwenza ubukirikitjani be-inthanethi.

I-itjhorensi lihlelo elinikela ngemali, namkha elibolekisa ngemali. Ebuya inemali nzuzo ngemva kweminyaka, iinyanga, kuya ngokuthi umuntu uthethe i-intjhorensi yemali engangani. I-intjhorensi godu, ibuye isize ngokuvula amahlelo, wokubulunga imindeni. Namkha amahlelo wokubulungela umuntu imali, angayisebenzisa eemfundweni zomntwanakhe, namkha kube yi-intjhorensi yepilo.

Woke umuntu uvumelekile bona avule i-akhawunti. Okufunekako kukuthi umuntu abe nomazisi, otlolisiweko weSewula Afrikha. Nange unomazisi, uyavunyelwa bona ungavula i-akhawunthi nanyana useemnyakeni engangani.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho, ulikhetha ngokuthi, uqale ubujamo bakho bezeemali. Uqale imali oyifumanako qobe nyanga, neendingo zakho zemali qobe nyanga.

Nawufuna ukutlolisa amalunga womndeni ku-intjhorensi, okuqakathekileko kukuthi utjhinge ezikweni elinikela nge-intjhorensi, ukuyokufumana ilwazi elinabileko. Bazokuhlathululela ngokuthi i-intjhorensi leyo isebenza njani, nokuthi i-intjhorensi leyo ngeyani.

Kuqakatheke khulu ukuthi umuntu nakazokutjhinga kwamanye amazwe onge imali eyaneleko. Njengombana izinto namkha intengo yezinto ezithengiswako zingabizi kokufana elizweni lekhethweli kunye nemazweni wangaphandle.

Into edla imali khulu umuntu nakanekhambo ziinthuthi njengombana kufanele ukuthi esinye nesinye isithuthi osikhwelako ubhadele. Kanti okhunye godu kuthenga ukudla endleleni njengombana lokho nakho kusebenzisa imali. Okhunye godu ziindleko zezinye izinto ezifana nama-toll gate ezenza ukuthi umuntu azikhuthuze khudlwana esikhwameni sakhe.

Indlela elula yokonga imali yokuthi umuntu nakathengako athenge lokho akutlhogako kwaphela. Angathengi izinto angazitlhogiko endleleni njengombana ukuthenga ukudla namkha ukuthenga izinto ongazitlhogiko kuyayona imali.

Indlela engiyisebenzisako ukonga imali nanginekhamba elide, kubekela ngeqadi imali yokubhadela isithuthi engiyokukhamba ngaso. Kanti okunye godu ngibalekela ukuthenga izinto engingazitlhogiko namkha izinto ezingekho ehlelweni lokuthi ngizithenge. Lokho kusiza khulu ukuthi ngibalekele ukuthenga nanyana yini engiyikhanukako endleleni.

Ukuqina namkha ukwehla kwamandla weranda kungaphazamisa khulu imali umuntu ekufuze ayibhadele nakanekhambo elitjhinga ngaphetjheya. Njengombana iinthuthi ezifana neemphaphamtjhini kanengi iranda nalehlileko ziyakhuphuka kanti lokho kwenza ukuthi zibize khudlwana kunokujayelekileko.

Iranda leSewula Afrikapha nalilinganiswa ne-dollar ye-Amerika alilingani njengombana iranda leSewula Afrika liphasi khulu nalilinganiswa ne-dollar ye-Amerika njengombana yona inamandla aphezulu kuneranda leSewula Afrika.

Umuntu ayokukhwela isiphaphamtjhini ekhambeni lakhe elitjhinga ngaphetjheya into angayenza ukonga imali kukuthi abalekele ukuthenga izinto angazitlhogiko. Okunye godu azame ukudla ukudla anikelwa khona ehotela alele kiyo. Lokho kuzokusiza ukuthi abalekele ukuthenga nanyana yini namkha ukudla kunganasidingo.

Abakhweli bamathikithi namkha beemphaphamtjhini. Ngingabayelelisa ngokuthi bathenge amathikithi eendaweni ezithengisa amathikithi asemthethweni khulukhulu abakhweli bebhesi. Njengombana kuvelile phambilini izehlakalo zokuthengisa kwamathikithi womgunyathi. Kanti ukubalekela ukurhagala kobulelesi abantu into abangayenza kukuthi babike zoke izehlakalo zobelelesi nalapho kusolakala khona izenzo zobelelesi.

Abafundi baka-matric abatjhinga emazweni wangaphandle. Into abangayenza ukubala imali yezweni langaphandle efana netariyana kukuthi bafumane i-app esiza ngokubala imali yeSewula Afrikapha nawuyitjhugululela emazweni wangaphandle. Lokho kuzobasiza ukuthi bakhandele izenzo zokugalajwa.

Kuqakatheke khulu ukuhlela imali ngefanelo kusesenesikhathi nawuzokukhamba ikhambo elide. Lokhu kuzokusiza ukuthi ukghone ukufumana zoke iindleko ekufanele uzibhadele eendleleni nekubala hlangana isithuthi ozabe ukhamba ngaso kunye nama-toll gate nange kunefuneka yokuthi ubhadele indlela namkha nakufanele kuthi uthenge okhunye okufana nokuncidza endleleni.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo nabatjhugulula imali yekhabo nabayitjhugulula emazweni amanye isitjhijilo okhunye godu livikeleko umuntu nakufanele enze woke amatjhuguluko la njengombana iinlelesi nazo kuba

Unobangela owenza ukuthi imali zamazwe zingalingani ziinzathu ezinengi ezihlukeneko. Okhunye okwenza ukuthi kube namatjhuguluko afana nala.